Ngingathi umuntu ngamunye akaqhamuke nomdlalo acabanga ukuthi kumele siwudlale, bese uma kukhona ababili abasho umdlalo owodwa, sidlale wona loyo abawushoyo. Uma kuwukuthi sonke sisho imidlalo ehlukene, sizobe sesithi-ke ngicela owukuthi sikhethe eminye imidlalo. Uma kuwukuthi-ke leyo midlalo futhi ayifani, kumele owukuthi singadlali. Sihlale phansi, sixoxe izindaba, noma sithathe izinto zethu zokufunda, sifunde.

Izikole kufanele zibe nezinto zokuvikela abantwana. Njengabantwana abadlala ibhola lezinyawo, kumele babe nezicathulo zebhola, babe nezinto abazifakayo emadolweni, ukwenzela ukuthi umntwana mayewa angalimali edolweni. Bese kuba khona abazokufaka ezindololwaneni ukuze umntwana angazolimala indololwane uma ewa. Izinyathelo zalokho-ke kumele bazithathe ngokuthi baxhumane nohulumeni wezikole bamtshele ngemidlalo abajwayele ukuyidlala noma ukuyenza njengesikole.

Kungangiphatha kabi kakhulu ukubona enye ingane ihlasela ingane yami enkundleni. Kodwa kungamele nami ngikubeke eceleni imizwa noma ubuhlungu lobo, ngicabange ukuthi umdlalo kuyadlalwa, futhi kuyenzeka emdlalweni ulimale ukade udlala, noma ningqubuzane naloyo osuke udlala naye. Akusiyona inhloso yayo ingane ukuthi ihlasele ingane yami. Kungenzeka ukuthi kube yiphutha noma ibingaqondile.

Ngazizwa ngithokomelele, ngoba kwakungathi ngisendaweni noma ngisemhlabeni wami ngedwa, lapho ngishawa umoya opholile, ngishawa amakha amnandi ezihlahla. Ngazizwa ngijabule kakhulu ukubona ubuhle nokuthola ukuthula endaweni lapho ngikhangwe khona ubuhle bomhlaba, imvelo.